Ha ke ya lebenkeleng kelo reka skipa sa mang mang eo ke sa mo tsebeng. Ha ke fihla teng ke ko kopantsha le mosebeletsi wa ka lebenkeleng. Ke mo hlalosetse seo ke se neilweng hore ke tlo se reka, hore ke batla sekipa sa mofuta o tjena. Se nang le motho a tjena sa dilemo tse kana.

Ho bohlokwa ho tsetlallela meetlo ya rona. Hoba sena se re etsa re be maAfrika Borwa a nang le boitshepo ha re fihla dinaheng tse ding.

Nna ha ke dumellane le sena. Hoba bona batho ba baholo ha ba qeta ho reha ditloholo tsa bona mabitso ana a batho ba ba ratang. Ba lebelletse hore ngwana enwa a phele bophelo ba motho yane eba moreyelletseng ka yena.

Maikutlo aka ka mehlobo e fapaneng makeisheneng a rona. Ke hore sena se etsa le hore bana ha ba ntse ba hola, ba seke ba tseba hantle hore puo e ba e buang ke efeng. Ka baka la mehlobo e fapa fapaneng.

Ha ke dumellane le taba ena. Hobane batho ba binang mmino wa -rap ba rap-a ka se etsahalang maphelong a bona.

Se bakileng hore batho ba seke ba apara masela a matsho, ha ba hlokahalletsweng ho bontsha ho seama. Ke hore ba lahlile meetlo ya bona. Mme hape batho ba bangata ba se ba holela ditoropong mo meetlo e seng e sa etsuwe teng.

Ke nahana ke hoba di ena le mabitso a boreneng, mme ba le motlotlo ka seo.

Nna jwalo ka caterer-a ya lenyalo la ntate Thabiso. Ke tlo pheha dijo tsa setso mme ntho e ke tlong ho e hloka, ke hloka dipitsa tsa ho phehela le setofo. Mme nako eo ke tlo qala ka yona ho pheha, ke tlo di qala e sale bosiu haholo hore ka meso tse ding di be di se di botsitswe. Di behilwe ka thoko.

Nna haeso sefifi re se tlosa hang ka mora lefu. Mme ha se kaofela haeso ba utlwisisang hore hobaneng ho tloswa sefifi, le hore sefifi ke eng.

Batho base ba reka di -takeaways haholo. Hobaneng bare ha bana nako yona ya hore ba ka iphehela. Kapa yona nako ya ho reka -grocery matlong a bona.

Nna morena wa sebaka sa heso sa paballong ke morena Mashamphane. Mme ha ke so mmone. Morena wa pele pele wa setjhaba sa baSotho ke morena Moshweshwe.

Nna ka setso sa heso ka meketjana e ikgethileng. Ke apara seshweshwe. Ke apare di le solanka mme, hlohong kea rwale seanamarena

Nna ke bona motho wa ntate le motho wa mme ho lokile hore ba se eliswi ka nako e tshwanang. Hobaneng motho wa ntate ka le motho a ra ka nako tse ngata a sebeletsa hole. O tlamehile ho tsamaya. A siye lelapa ho ya hole mosebetsing, ha mme yena ha ngata e le motho a dulang a dutse hae.

Nna mekete e jwalo ha ke e tsebe ebile ha ke soka ke ya ho ona. Empa ho ya ka nna ke bona eka mekete e jwalo e ya hlokahala. Hoba ho bonahala eka e bohlokwa. Mme ho tla hloka hore batho ba kgothaletswe ho ya meketeng e jwalo, ba bontshe le bohlokwa ba yona.

Mohlolohadi ke mme a seng a hlokahalletsweng ke molekane wa hae. Mme kgutsana ke ngwana ya seng a sena batswadi.

Ha hona le kwana hae, jo tlameha ho pheha nna. Nna nka ba phehela nama ena ka etsa setjhu, mme ka ba phela le setampa. Ka ba phehela hape le meroho ka thoko.

Nna ho ya kanna hore ke tle ke iphumane ke ya toropong letsatsi le letsatsi ntle le ho tlohela sebaka sa ka sa mahaeng. Mme ke bona hoba re hloka transporoto. Nka iphumanela tsela e kgutshwanyane eo yona e kang fihlisang toropong ntle le ho sebediswa dipalangwang.

Nna ke bona hose ho sena molemo ho isa bana lellong. Hoba ho kgutleng ha bona lebollong ba kgutla base bale hlaha haholo. E ka ha ba ithutha letho. Mme ke bona dilemo tse hantle hore ba ka bo isa lebollong ke tsane ha base ba fetile dilemo tse mashome a mabedi.